Lokhu kuphazamisa uhlelo noma izinhlelo obunazo, kanti futhi kwenza ukuthi usebenzise nemali ebisihlelelwe okunye. Lokhu kuyakhathaza futhi kwenza ukuthi emoyeni ungaphili.

Kumele bekwazi ukuthi basebenzise omakhalekhukhwini ukuze bafinyelele ebhenki. Kunezindlela okanye ama-ephu asizayo asebhange ukuthi ukhone ukusebenzisa noma ukufinyelela ebhange ngokuthi usebenzise umakhalekhukhwini, kanti futhi kunezinye zezindlela zokuthi imali uyithumelele ezitolo okanye uyithole ezitolo.

Ngicabanga ukuthi amabhange, olunye ulwazi alushiya ngaphandle noma uma bengalushiyi ngaphandle kodwa abalugcizeleli ngendlela eyanele ukuze abantu bakhone ukuthi bazi noma babe nolwazi.

Okuhlanganisiwe okanye i-compound interest, iyakusiza ukuthi uthole imali yakho isiningi, futhi iyasiza ukuthi ube nemali, nanokuthi imali yakho uma usayibekile ebhange ikhone ukuthi ikhule.

Ukukhokha imali unyaka sekuyisikhathi eside, okungabonakala noma kuzwakale kuyinto engalungile ngoba enyakeni kunezinto ezifikayo empilweni ezidinga ukuthi uzinake ngokuphuthuma, koda uma usasenenkinga yokuthi kumele ukhokhele imali ibhange unyaka wonke, loku kudala ukuthi ezinye izinto ungasakhona ukuthi uzinake ngendlela efanele.

Ama-services ebhange ayadura ngoba uhlelo okanye izindlela abasebenza ngazo, kuyaye kuphoqe ukuthi basebenzise imali eningi. Nezindlela nezimo abadlula noma abahlangabezana nazo ebhange ziyahlukana. Kwesinye isikhathi lezi zimo zidinga ukuthi basebenzise imali eningi. Okungenzeka ukuthi bagcine sebekhona ukuthi bakhokhise imali eningi ngezinsiza ze-over graft kunamanye.

Izici engingazicabangela ukuthi enye iphrimiyamu ingabe ikukhokhisa kangakanani, kanti ngingabheka indlela lapho engingakhona ukuthi ngizuze khona kahle nalapho futhi ewukuthi bangibiza kakhulu ukuthi la engingazuzi khona. Lokhu futhi kungenza ukuthi isinqumo sami sokugcina ngisithathe kahle.

I-medical aid iqukethe indlela ozokhona ukuthi usizakale ngayo, ngendlela yokuthi abazokhona ukuthi bekukhokhele uma ngabe kwenzeka ungena esibhedlela noma emtholampilo. Kubalulekile ukuthi ubheke indlela i-medical aid ongakhona ukuthi uzuze ngayo. Usayine ngendlela yokuthi ukhone nawe ukuzuza uma ngabe ungena esibhedlela noma emtholampilo.

Kungangiphatha kabi, kungangenza ngizizwe ngendlela yokuthi ngifune ukuthi ngishintshe ibhange, ngihambe ngiyothola ibhange elizokhona ukuthi ngisizakale kulona. Kungangenza ukuthi ngibuze indlela ibhange leli engilisebenzisayo, engikhonayo ukuthi ngizuze ngayo ngilibone kuyibhange elingakhona ukungisiza.

Akumele abantu bathembele kulo, ngoba kusho ukuthi ibhange lenza indlela lapho lona lizozuza khona, kepha wena njengomuntu awukhoni ukuthi uzuze.